Ngiyakuzwa Nonjabulo ukuthi ufuna umshwalense ongakwazi ukuthi ukusize lapho uwehlelwa yingozi ey'thile ngoba-ke njengoba usushilo ukuthi indawo yangakini yimbi futhi yaziwa ngokwenza izingozi njalo. Lukhona-ke uhlobo lomshwalense engicabanga ukuthi lungakusebenzela, futhi-ke ongakwazi ukuthi ulithathe. Lolu hlobo lomshwalense libizwa ngokuthi i-Pineapple's Car Insurance. Luhluke kakhulu-ke kwey'ningi ngoba-ke lona lukwazi ukuthi lukusekele uma kungenzeka imoto yakho intshontshiwe noma iye yabandakanyeka engozini. Futhi-ke njengoba indlela yangakini iyimbi, lolu hlobo luyakwazi futhi ukuthi lukusekele lapho kungenzeka ukuthi uye way'thola mhlambe ungena emigodini ethile, futhi ke-amasondo emoto alimala. Kulula-ke nakakhulu futhi ukuthi ulingenele lolu hlobo lomshwalense ngoba-ke vele ungene engosini yabo, ufake imininingwane yakho ngemva kwalokho-ke konke sekukulungele.

Ngicabanga ukuthi kulesi simo ngingenza ucwaningo oludingekile ukuze ngazi ukuthi iziphi izindlela engingenza ngazo ukuze ngigweme ukuthi amanani enzalo aphe phezulu. Cishe-ke ikhadi lesikweletu njengoba kungukuthi kunemadlana ethile abakunikeza yona. Leyo madlana ethile kumele uyibhadale ngesikhathi esithile. Ngako-ke, ucwaningo olunzulu lokuthi iziphi iy'khathi ekumele ngibhadale ngaso lesi sikweletu, noma-ke leli khadi lesikweletu. Lokho-ke kungangisiza kakhulu ukuthi-ke ngehlise loko kukhathazeka enginako ngamanani aphezulu ngoba ngiyobe sengiqonda ukuthi kumele ngikhokhe kanjani ukuze ngigweme ukuthi kube namanani enzalo ephezulu.

Okokuqala, ngingaqiniseka ukuthi ngiyasiqonda isikhathi sokulinda esiqondile sepholisi engiy'khethile, ngokuvamile esukela ezinyangeni eziyi-six ngezizathu zemvelo. Futhi-ke ngiqekelele ukuthi ngikhokha amaphrimiyamu ami ngokuqhubekayo phakathi naso sonke leso sikhathi. Kanti-ke uma mhlambe kungenzeka ngishintsha abahlinzeki, ngihlole ukuthi inqubamgomo yami entsha inikezela ngokuyekelela isikhathi sokulinda ukuze ngigweme noma yiziphi izikhala ekukhavekeni. Futhi-ke okunye ngingase ngiqaphele ukungabikhona okungafakwa njengokuzibulala okungase kube nesikhathi eside sokulinda noma okungenzeka kungakhavi nhlobo. Lezo-ke yizona iy'nyathelo engingay'thatha ukuze ngilungiselele isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo.

Imibuzo-ke engingahle ngiyibuze, okokuqala ukuthi yini okufanele ngiyicabange uma ngiqhathanisa nezinhlelo zosizo lezokwelapha. Ngingakwazi ukukhokhelani, ngingayonga kanjani imali ngezinkokhelo zokukhokhela i-medical aid? Yini okufanele ngiyiqaphele? Yini engabaleki? Yiziphi izikhathi zokulinda ezisebenzayo? Cishe-ke iyona imibuzo lena engingase ngiyibuze umeluleki wezezimali. Kanti-ke ulwazi engangilifuna ukuze ngenze isinqumo ukuthi iluphi uhleli olungcono kakhulu lwe-medical aid olungaphakathi kwebanga lentengo yami ukuze ngiqinisekise izinzuzo ezinhle ngaphandle kokucindezela izimali zami.

Abantu abajwayele ukuboleka imali abangakwenza ukuze baqiniseke ukuthi abagcini sebethembele ey'kweledini ukuze bay'philise bangadala futhi banamathele kubhajethi, balandele iholo labo nezindleko ukuze baqiniseke ukuthi bachitha ngokwamandla abo futhi bonge njalo. Bangagwema izikweleti ezinenzalo enkulu, bangakhetha izinketho ezinenzalo ephansi, futhi bakhokhe amabhalansi ngokushesha ukuze bavimbele ukunqwabelana kwenzalo ebizayo.

Njenge-ejenti yomshwalense womngcwabo ngingabonisa uzwelo namakhono okulalela akhuthele ngokuthi nginike ukunaka kwami okugcwele, ngiqinisekise imizwa yomnikazi wepholisi, ngibuze imibuzo evulekile ukuze ngiqonde izinto ezimkhathazayo, ngibuyisele imizwa yabo noma yakhe kuye, ngisebenzise ulimi olusekelayo futhi-ke ngigweme ukuphazamisa ukuze ngimenzele indawo ephephile ukuze angabele ngezinto ezimkhathazayo mayelana nokuhlelwa kokuphela kokuphila. Konke-ke lokhu, ngenkathi ngigcine isimo somsebenzi nenhlonipho.

Lona mfundi angase akhethe izinkokhelo eziphansi noma inketho yokonga ngokuthi okokuqala alandelele ukuchitha kwemali, ahlele izindleko, ahlele izinhloso zesikhathi esifushane nesikhathi eside, abeke izidingo eqhulini ngaphezu kwalokho akufunayo. Kanti-ke amathuluzi angase awasebenzise okwenza ibhajethi angase ahlole amathuba okonga imali, izinhlelo zokusebenza zebhajethi ezifana ne-YNAB, i-Mint, i-Pocket Guard noma angase enze i-spreadsheet esilula. Okunye futhi angase asebenzise izaphulo zabafundi noma avule i-akhawunti yokulondoloza imali engu-twenty kuya ku-zero ngokugxila kokubalulekile ekulandeleni izindleko, kanye-ke nokufuna ngenkuthalo izindlela zokunciphisa izindleko.